Lapho eqala ukusebenzisa idiphozithi egxilile uzizwa egcwele injabulo uSipho njengokuthi impela usifezile isifiso sakhe sokonga, ucabanga ngakho konke ukuzithiba nezinqubo azithathile ezinzima ukuze agcine le mali. Umuzwa wokuthi ekugcineni uyayibeka endaweni ephephile lapho izokhula khona kodwa-ke, lapho osebenza ebhange eqala ukuchaza ngezijeziso zokuhoxa imali ngaphambi kwesikhathi kuyaqala ukungena ukukhathazeka nokungabaza.

Imali ephathwayo ibuye ibe nobungozi, ingalahleka noma intshontsho, izindlela eziphephile nezinconyiwe eWallet, imali ye-phone mobile phone. Uma isihlobo sakho sinomakhalekhukhwini ungasebenzisa insiza ezifana ne-eWallet FNB, Instant Money, Standard Bank, i-Send Money, Capitec. Lezi zinsiza zivumela ukuthi uthumele imali bese uthumela iphini ngomlayezo.

Yebo, ukumenzela i-akhawunti yemali yeselula mobile money account kungaba yisinqumo esihle kakhulu, kungani i-mobile money indlela engcono, ifinyelele kalula uJulia angayivula kalula ngefoni ephathekayo ngisho nengeyona i-smartphone. Inkampani ezifana ne-MTN Uganda money, zinamasevisi aqinile futhi ahlangabezana nezidingo zasemaphandleni.

Yebo, ukumenzela i-akhawunti yemali yaselula mobile money account kungaba yisinqumo esihle kakhulu, kungani i-mobile money account indlela engcono, ifinyelela kalula uJulia angayivula kalula ngefoni ephathekayo ngisho nengeyona i-smartphone. Ukusetshenziswa kabanzi e-Uganda, izinkampani ezifana ne-MTN Uganda ne-Airtel Money zinamasevisi aqinile futhi ahlangabezana nezidingo zasemaphandleni, izindleko eziphansi, akudingeki ukuthi uhambe ibanga elide noma uhlawule imali enkulu yokugcina noma yokusebenzisa i-akhawunti.

Amabhange indabuko avame ukuba semadolobheni amakhulu, ukuvulwa kwe-akhawunti kudinga amadokhumenti amaningi, imali yokuvula nezinye izidingo ezinzima, abantu abaningi basezindaweni zasemakhaya abanakho ukufinyelela noma isikhathi sokuvakashela emabhange. Izindleko, mobile money izindleko zokusebenzisa ziphansi uma kuqhathaniswa nezindleko zokuhamba uye ebhange, ukuthumela nokwamukela imali kuyashesha futhi kulula.

Uma bengifaka iscelo sendawo ye-overdraft bengizozwa ngale ndlela ngezimali zonyaka, ukubaluleka kokuyiqonda bengizozama ukuqonda kahle ukuthi le mali yonyaka iyini, kungabe yimali yokugcina le nkonzo ivuliwe noma yimali yokuyisebenzisa, lokhu kubalulekile ngoba kungaba nomthelela ekuthatheni izinqumo. Ukukhokha le mali, uma imali yonyaka iphansi noma ingaphansi kwalokho engikulindele futhi indawo ye-overdraft ingaba usizo olukhulu, isibonelo ukugwema izimali zokudluliselwa kwe-akhawunti noma izinkinga zesikhashana ngemali, bengingacabanga ukuyikhokha.

Ukuthula kwengqondo uma wazi ukuthi umndeni wakho uvikelekile ngomshwalense wempilo, kubonakala njengomvuzo wokuphepha, ukuzethemba, nokwehlisa kwencindezi. Kuyaziwa ukuthi uma umuntu omthandayo egula noma kwenzeka into engalindelekile imthwalo yezimali ingaba nzima kakhulu, kodwa uma unomshwalense wempilo uyazi ukuthi usizo lokwezolapha lutholakala kalula. Owomndeni wakho angangena isibhedlela athole udokotela noma imithi ngaphandle kokukhathazeka, nokukhokha izimali ezinkulu ezisheshayo.